Lokhu kungasiza kakhulu ngoba kulelizwe esiphila kulona abantu besifazane manje noma ngithi amantombazane asenza izinto ngendlela engajwayelekile futhi indlela engakhombisi inhlonipho kumindeni yabo nakubona selofu. Kanti mangase kuthiwa kubuyiswa iy'mfundiseko zakudala lingalungiseka kabi lelizwe ngoba lelizwe esiphila kulona manje alinhlanga nhlobo ihlazo sekuyinto eyakudala ayisabonakali ngey'ndlela amantombazane amanje aphila ngayo ihlazo nje abanandaba nalo nokubukisa umndeni wabo nezwe sebeyenza nje kona kakhulukazi njengoba sekukhona nalezinto okuthiwa o-social media sekuvele kwabalukhuni kakhulu, kweqela.

Konke okugqokwayo kwamaZulu okuyimvunulo konke kunesizathu sakho konke kunentey'chazayo kune-story sayo konke. Ubuhlali obuthize bunomyalezo othize, imvunulo ethize inomyalezo othize khona imvunulo egqokwa inkosi khoni'mvunulo egqokwa insizwa kubekhona ubuhlali obugqokwa intombi kubekhona ubuhlali obugqokwa umakoti konke kunesizathu sakho. Kuphinde kube nentey'chazayo inganekwane emva kwayo echazayo ukuthi lokhu kumeleni nalokhu, lokhu kumel'injabulo, lokhu kumel'uthando, lokhu kumele okuthize nokuthize konke kunesizathu sakho.